E bolaya creativity hobane batho haba sa batla ho inahanela batho ha ba sa batla le ho sebedisa dikelello tsa bona. Se ba botsa AI ebe ntho engwe le engwe e ba jwetsang hore etse kapa ba etse bae etsa ke mokgwa ona hee e bolahang creativity hape Hae re etse mohlala, re ntse re tshwere ha ntsa le ho feta hobane ntho e ngwe le ngwe e buang se re mamela ka yona.

Ntate wa ka kapa mme wa ka dumelang neke batla ho jwetsa hore Wi-Fi ya lona ya sokodisa. Wi-Fi ena ya sokodisa mme hee ke kopa le etse bonnete ba hore ya sebetsa ka nako hobane ke na le mabaka e leng hore ke tlameha ke a etse le hape ntho ena ke ya e patala kgwedi le kgwedi. Ke tjhelete ya ka e tsenya senyehang hona tjena jwale ne ke kopa le etse bonnete ba hore ntho ena ya sebetsa pele hoba le mathata.

E ke mo latelang ke bona a phela bophelo bo bonahalang bo le monate bo bontshang dijo tse ntle, maeto, diaparo le bophelo bo bonahalang bo senang mathata.

Mokgotsi wa ka ntjha ka hona le series tse ding tse tlo tswa kgwedi e tlang tse leng hore ke ditatse tse haholo. E ngwe e bitswa Adulting e ngwe e bitswa Power di le pedi ke di ratela hore di re bontsha hore haele hantle hantle bophelong bore bo phelang ho etsahala eng story line sa tsa tsona di le pedi di hlalosa mathata a re a tshwereng bophelong ke dintle kapa ke dibe jwale ke tatetse hore re tlo tla re di shebelle.

Ditshwantsho tseo di ka lo ntshiuwa internet cafe mo eleng hore re sheba internet ditshwantsho tse re di batlang ebe re a di-print-a re be re sebedisa scan hore re di se.

Hore router e sebetse hantle, mme Wi-Fi ya hao e sebetse hantle, tlameha ho be boemong mo eleng hore connection e hantle ha e sokudise e be e tla hlahisa router-eng mo.

Ke ne ke thuswa ke monga wa Wi-Fi, motho e leng hore Wi-Fi eo ke ya hae.

Banna nna ke mamela hip hop banna ke mamela hip hop hobane ke ya e rata. Ke rata le culture ya teng hake tshwane le lona ba mamelang amapiano kgafetsa kgafetsa ke mokgwa ona. Re ke ke ra mamela mmino o tshwanang ebile neng e kare nka ka bapala ona mmino e ko ratang hona tjena.

Ke tlo mo jwetsa hore a tlohelle ho sebedisa Wi-Fi ya ka e ka re ke Wi-Fi ya hae hobane ke nna a e patalang.

Mesh topology ke mokgatlo wa marangrang mo di sebediswa tsohle e leng di di hokahaneng ka kotloloho le tse dingata, tse ding tse ngata ho etsa sebopeho se tshwanang le letlowa mokgwa ona wa ho sebediswa haholo marangrang a se nang mohala wireless empa o ka sebediswa ho ho se nang mohala. Wired ka mesh topology data e ka feta ka ditsela tse fapaneng ho feta moo e yang teng ho fapana le mekgwa e meng ya itshetlehileng ka setsi se le seng.

Ba ditaba baka thusa ka ho fana ka sebaka sa ditaba tse ntle ho beha ditaba tsa di ketsahalo tse ntle. Dithuso tse batho ba tummeng ba di etsang kapa katleho ya bone ya botho kapa ya mosebetsi hape ba ka thusa ka ho phahamisa setshwantsho se felletseng sa motho. Ho se shebane fela le phoso kapa bothata, empa le leetong la bone la bophelo, tswelopele le boiketlo ba bone.

O tlo bula settings o ke ne ho Wi-Fi, mme o kgethe lebitso la hotspot eo e leng ya mahala le e tshepahalang. Jwalo ka ya setjhaba kapa e tsebahalang etsa bonnete ba hore e na le lock Icon kapa encryption mohlala WPA 2 ho bontsha hore e sireletsehile.

Ke motho ya behang nako e itseng ka thoko ho sheba metjha ya ditaba. Ha ngata ke etsa metsotso e ka bang twenty ho isa ho thirty ka letsatsi haholoholo mantsiboya ka mora mosebetsi kapa sekolo. Ke sebedisa mohala wa thekeng hobane ke bonolo ho o nka kae kapa kae e bile ke sebetsa ka pele. Ha ngata ke sheba ditaba tsa thuto, technology bophelo ba setjhaba empa hape ke rata ho latela dintho tse ntjha tse etsahalang lefatsheng.

Malome nthwena ha ho hlokahale hore o reke pampiri ntho o e batlang o ka e fumana internet-eng wa search-a fela News24 kapa news outlet e ngwe le engwe o batlana le yona o tla ba hantle.

Bontate playlist ke ntho e leng hore o ikgethela yone ka bo wena ke pina tse leng hore re di kgetha ka bo wena. Mohlala o kena Apple Music o kgetha pina kapa ha qeta ho kgetha pina eo o e kenya playlist-ing e itseng kapa o iketsetsa playlist ya hao.